Ripfumelo ra xikreste ri hlohlotela ku ri vanhu va hanya hi ndlela ya vukreste kambe loko ku ri ripfumelo ra ndhavuko ri pfumela ku ri u hanya hi ndlela ya vukreste hala tlhelo u ri karhi u endla swa ndhavuko so i swilo swimbirhi leswi swi nga faniki swo hambana hi vukreste kumbe vukhongeri byebyo vanhu va nga ka byona.

I ntiyiso lowu kulukumba vavasati hi vona va kotaka ku hlayisa vana hi tindlela hinkwato na ku va kurisa hi tindlela letinene kasi na vona vavanuna va kona lava swi kotaka ku hlayisa vana va vona ku fana na loko va hlayisiwa hi vavasati kambe tiphesente leti kulukumba i ta vavasati ku va va kha va hlayisa vana hi vona va nga va swi kotaka kahle timhaka ta ku hlayisa vana.

I fanele i tshama tin'hweti ta khume na timbirhi loko u loveriwe hi muringani wa wena wa xinuna tati loko u loveriwe hi muringani wa xisati u tshama tin'hweti to ringana tinharhu kumbe tsevu swi ya hi mindyangu na mavonelo ya ya ya mindyangu ya kona na ku va u tshama nkarhi lowo leha u nga yi etindhawini to hambanahambana ku ringana tin'hweti teto a wu fambi mitlangu ntlangwini yo hambanahambana u tshama u ri andhawini ya wena kambe wa swi kota ku ya lomu mavhengeleni na kun'wana na .

Munhu loyi a nga na vutihlamuleri bya ku swi dyondzisa vantshwa ku sweka swakudya swa ndhavuko i kokwani hikuva kokwana hi yena a tivaka maendlelo ya swakudya swa ndhavuko kokwana wa xisati u tiva ku ri tihove ti swekiwa njhani xichumbe xi swekiwa njhani makwembe ma swekisiwa ku yini hambi ku ri xigwimbhi se hi yena kokwani a nga na vutihlamuleri lebyikulu bya ku dyondzisa vantshwa ku sweka swakudya swa ndhavuko na ku sweka vuswa bya xibasa i kokwana.

Mitirho ya vavasati endyangwini hi ku ya hi ndhavuko i ku basisa muti na ku hlantswa swimbalo swa va ndyangu na ku sweka na ku vona ku ri vana va hlayisekile na muringani va hlayisekile.

Vavanuna hi vona va nga ta dlaya tihomu kumbe timbuti ku ya hi xixevo lexi xi nga ta va xi kha xi laveka eka ntlangu wolowo na ku vona ku ri loko ku ri ku vambiwa matende va vamba matende i ntirho wa vavanuna na ku basisa majarata lomu va nga ta va va kha va vamba kona or ntlangu laha u nga ta wu kha wu tirheliwa kona.

A ndzi ta vula leswaku ndzi titwa ndzi tsakile ku nyikiwa xiphemu xa ku vulavula eka ntlangu lowu ni khensa ku va ni vona vanhu va hlanganile namuntlha ni khensa na ku vona vanhu lava nga hi hlanganisa eka ntlangu lowu leswaku hi ta hi ta hlangana swin'we hi tsaka na vona hi va seketela ni tlhela ni vula leswaku vanhu lava nga endla ntlangu lowu Xikwembu a xi va katekisi xi va kurisa xi va yisa mahlweni xi va nyika na vutlhari.

Munhu loyi a nga ni vutihlamuleri bya ku sweka endyangwini i n'wansati hi yena a nga na vutihlamuleri hi ndhavuko n'wansati hi yena a swekaka kambe loko ho swi langutisa ni le ka nkarhi wa masiku lama na vona vavanuna va sweka swi ya hi ku endyangwini wolowo va swi toloverise ku yini kambe hi ku angarhela vavasati hi vona va nga na xiphemu lexi kulukumba xa ku sweka endyangwini.

Ndlela leyi nga kahle ya ku tshinya vana i ku vulavula na vona hi nomu va ze va swi twisisa leswi u va hlamuselaka swona na hi ndlela leyi u va tshinyaka hi yona u kha u va komba na switandzhaku swa ku ka va nga yingiseli leswi u va kombaka swona swa ku va tshinya.

Loko ndzi nga ri na swona swiambalo swa ku mbala eka mucato wa ndhavuko a ni ta tiyisisa loko ndi ri n'wansati ndi nga kota ku ri ni ambala ni ni kumbe ni lomba nceka ni tlhandleka ehenhla ka ya rhoko yaleyo ni nga ta va ni yi mbarile kumbe ni mbala na mateki ni a ni ta vona ku ri ni endla swin'wana swo tikomba ku ri na mina ni na vona eka ndhavuko walowo.

Munhu loyi a ta va munhu loyi a nga va ka xikombiso lexinene eka mina ni nga teka ku ri ku nga va ku ri manana loko a hundzile emisaveni ni nga n'wi vutisa ku ri ni nga vula ku u hi siye haha swi tsakela ku va na wena ene ku famba ka wena hi sale hi tikeliwa nyana so hikwalaho ka yini i nga kotangi ku kondelela nyana malembe nyana.

Ni nga va dyondzisa matikhomelo lamanene tanihi vantshwa na hi tanihi vatswari lava va ha ri ku vantshwa ni tlhela ni va tsundzuxa ndlela ya ku ya ku dyondzisa vana va vona ni Ni vatsundzuxa na ndlela ya ku hlayisa varingani va vona na ku hlayisa vingi va vona kumbe vakon'wana va vona ni nga va dyondzisa hi tindlela hinkwato ku ri va fanele va kota ku amukela vayeni na ku amukela maxaka.

Khisimusi yi na nkoka a ka vakreste hikuva ku vuriwile leswaku hi siku ra khisimusi i siku leri Yeso Kreste a nga velekiwa hi rona so hikwalaho ka sweswo nkoka lowu kulukumba wa holideyi leyi ya khisimusi eka vakreste va anakanya na ku twisisa leswaku loko Yesu a nga velekiwanga emisaveni i nge namuntlha hi nga kotanga ku vuriwa vakreste so ku velekiwa ka yena ku tise ku cinca loku kulukumba amisaveni eka munhu un'wana na un'wana hambi a ri mukreste kumbe a nga ri .

Xiphemu xa ku nonoha swinene na ku vuyerisiwa ka xona i xiphemu xa ku kurisa n'wana wa ntombi kumbe wa jaha loyi se a nga kusuhi na ku a nga va na timhaka ta swa masangu swi tika swinene ku n'wi tsundzuxa kumbe ku n'wi kurisa hi ndlela yeleyo swi nga endleka a nga ku twisisi hikwalaho ka xiphemu lexi se a nga nghena a ka xona yena n'wini kambe i xiphemu xa ku tika swinene kambe ni nga ringeta hi matimba hinkwawo ku vona ku na n'witsundzuxa n'wana wa mina ni n'wi kurisa hi ndlela ya kahle xin'wana na xin'wana lexi a nga ta xi endla a xi endla a kha a swi tiva ku ri manana or tatana u ni tsundzuxini.